Cebisa umntu okhulelweyo umntana oneDown syndrome ukuba aze akhuphe isisu akuyiyo iingcebiso erayithi leyo. Kungokuba umntana oneDown syndrome ngumtana ophile nje kakuhle ofana nabanye abantwana, nto nje akanayo enye into phaa naphaa kodwa nje uyaziphilela kakuhle ubomi bakhe obude obunempilo ade abe mdala kanje ngabanye abantwana. Futhi nje baninzi abantwana abaneDown syndrome kweli esiphila kulo kukuba nje umcebise ukuba asebenzisane njani nomntana wakhe amkhulise kanjani futhi aqonde nokuba ingqondo yomntana wakhe isebenza kanjani kuphela.

Ewe, mna ndiyahambiselana nembono yokuba abantwana bolukele esibhedlele kungokuba esibhedlele kukhona abantu abafundeleyo ukwenza le nto abantwana abayenzayo xa besoluka. Kukhona amayeza afanelekileyo okuba bawafumane kwaye abantwana bayakhuseleka ezibhedlele kwiintsholongwane.

Kubaluleke kakhulu ukwazi ukwenza i-CPR xa ungumntu kungokuba zinintsi iingxaki ongadibana nazo. Ungadibana nomntu endleleni edinga uncedo lwakho engaya kwaguqanyawo xa ungakwazanga kumnceda kwaye engakwazi, engazukwazi nokufika esibhedlele, okanye kungenzeka ingxaki khona apho endlini kokwenu kufuneke umntu ozawumenza i-CPR. Xa ukhona ukwazi loo nto izawubaluncedo kakhulu.

Umntu unelungelo lokunxiba nantoni na akafuna ukuyinxiba. Xa ungumntu akumelanga umntu umxhaphaze kungokuba uthi ubona indlela anxibe ngayo ngokuba nawe uyakwazi ukunxiba ngendlela ofuna ukunxiba ngayo.

Uzawuxelelwa uba atye ukutya okunee-vitamins, atye ukutya okuzambuyisela egazini. Ayeke utywala, ayeke ukutshaya ukuze akwazi ukuphila ubomi obude.

Ndingaphoxeka kodwa ndingaba nawo umonde kungokuba ndingabe ndiludinga uncedo nam. Xa ndiphinda emva kungokuba uncedo ndiza luthatha phi? Yimpilo yam le ebalulekile kumele ndibe nomonde noxa nje ndingaphoxeka.

Ndingabaxelela ukuba indlu yamakhelwane wam iyatsha sidinga uncedo ngokukhawulezileyo, mabafike bazosinceda. Singabe sisenza ntoni okwangoku sibalindile?

Xa usenza i-CPR kufuneka uqale umntu umthathe njengelungu lefemeli yakho, njengelungu losapho lwakho. Ubeka isandla sakho esiphakathini esifubeni, ucinezele one, two, three. Umphe umoya emlonyeni ngowakho umlomo, umvuthele. Umane umcinezela, one, two, three.

Ayikho enye into eyodlula ukuba umfundi xa sokusondele iinyanga yakho yokubeleka ahlale ekhaya kungokuba kungenzeka nantoni na nanini na. Kanjengoba nomntu xa kesebenza akhulelwe, xa sokusondele inyanga yakhe yokubeleka uyayeka emsebenzini ahambe ayohlala ekhaya. So, ndibona iyeyona ndlela elungileyo abafundi abangenza ngayo kuba bathathe umhlalaphantsi xa sokusondele inyanga zokubeleka umfundi de abeleke. Xa kegqibile abuye aze esikolweni aqhubeke nemfundo zakhe.

zikarhulumente kuya abantu abaninzi kakhulu. Loo nto yenze ukuba oonesi baphelelwe ngumonde kaloku nabo ngabantu basebenza ngamandla, xa abantu bebaninzi kakhulu bayohluleka nabo ngoba akubhatalwa mali. Kanti ke esibhedleleni zabucala abantu abekho banintsi kungokuba kubhatalwa imali. Oonesi basebenza kakuhle babe nomonde ngoba bayakwazi ukunakekela abantu ngokwenani labo njengoba bembalwa.

Uba neenyawo ezidumbileyo, intliziyo yakhe ibethe ngokukhawuleza.

anganxiba nangeyiphi na indlela afuna ukunxiba ngayo njengoba abantu abangabafana nabo banxiba nangayiphi na indlela abafuna ukunxiba ngayo. Loo nto ayenzi okuba umntu adlwengulwe ngokwesinxibo sakhe. Umntu odlwengulayo kwaye yinto esengqondweni yakhe nento esegazini yakhe acinga ukuyenza nakubani na acinga ukuba angamdlwengula.

Amayeza, i-generic medication, kulula ukuba ifikeleleke kungokuba xa enziwa akufuneki izinto ezininzi, akufuneki kwenziwe ii-research, enzeka lula. Kwaye naxa kupapashwa akufuneki iindleko ezininzi kwaye nokhuphiswano alukho lungako kuwo la mayeza.

Intsholongwane kagawulayo ayinikezeleki ngokwabelana ngokwesondo. Abantu banalengqondo yokuba wonke umntu onentsholongwane kagawulayo uyifumene ngokwabelana ngesondo. Kwaye intsholongwane kagawulayo iyafana naziphi na izifo kanje ngesifo sentliziyo, i-TB, ungazibala zonke. Futhi intsholongwane kagawulayo ungayifumana naxa kwenzeka ingozi yemoto kudibane abamagazi ithi kanti apho kukhona umntu onentsholongwane akunikezele kwaye abanye bayifumene ekuzalweni abantwana ithi kanti umzali unentsholongwane kagawulayo umntana wakhe angamkhuseli amnikezele abantu mabayijonge ngandlela zonke ukuthi hayi ukuthi wonke umntu onentsholongwane kagawulayo wosuleleke ngokwabelana kwesondo.

Le nto iqala koonesi ezibhedlele, mabakwazi ukuthetha nabantwana abangamantombazana babe nayo indlela erayithi okanye indlela entle yokuthetha nabantwana abangamantombazana. Ngokuba njengoba bavele babangxolise, babakhwaze, loo nto yenza ukuthi boyike ukubaxelela iingxaki zabo. Xa kanti uba bangakwazi ukuba babaphathe kakuhle, bathethe nabo kakuhle, amantombazana angakwazi ukuthi abavulele isifuba babaxelele iingxaki zabo.

Omnyama uzohleli eyithandabuza into enamaxabiso aphantsi kunento enamaxabiso aphezulu. Abantu bahleli bayazithemba izinto ezinamaxabiso aphezulu nokuba yenziwe ngubani na, nokuba ziyafana kakade abazithembi izinto ezinamaxabiso aphantsi. Elam lithi abawathembi la mayeza we-generic medication.

Into yepilisi xa ucwangcisa ngepilisi kuyenzeka ilibaleke ngokuba umntu akahlali endaweni enye ngalo lonke ixesha. Kungenzeka ukuba uyilibale ipilisi xa unohambo ngelo xesha elithile, uyilibale ipilisi ungayiseli. Loo nto ikubeka emngciphekweni wokuba ukhulelwe. Ngolwam uluvo angase bangasebenzisa izitofu into ebhetele.